Kotsi e e oketsegileng ya malwetse a tshelanwang ke dijo, go ja nama ya koko e kgotlhetsweng ka di-bacteria tse di emelanang le di bolaya megare jaaka le go ka baka ditshwaetso tse di leng thata go alafiwa ka di bolaya megare tse di tlwaelegileng.

Maitemogelo a a mosola balemirui ba le bantsi ba ithuta ka maitemogelo a go dira e ka nna ka go dira mo polasing kgotsa ka go dira tiro. Kitso ya temothuo, thuto e e rulagantsweng mo temothuong Degree kgotsa Diploma e ntseng jalo mo saenseng ya temothuo ke senotlolo sa go nna le kitso jaaka temothuo. ba kgwebo balemirui gape ba tlhoka bokgoni jwa motheo jwa kgweba go laola matlole go rekisa ditlhagiswa le go tsaya ditshwetso tsa maano ka ga tiro tsa polase.

Mananeo a tlhabololo ya bokgoni a AgriSETA. Lenaneo le, le neelana ka dithuto tse di farologaneng di-busary le dithuto tsa tiro mo masimong a a jaaka tlhagiso ya diphologolo, temo ya dijalo, thekiso ya temothuo, le botsamaisi jwa temothuo.

Badiri ba dipolase ba lebane le dikgwetlho tse di farologaneng tse di akaretsang ditlhokego tsa mmele, dituelo tse di kwa tlase le dipoelo, phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya ditirelo, go sa sireletsega ga ditiro. Maemo a tiro kwa metseselegaeng a ka ama thata matshelo a badiri ba dipolase go akaretsa go itlhaola, maemo a a bokoa a botshelo, ditšhono tse di lekanyeditsweng go nna mo kotsing ya go dirisiwa botlhaswa.

Go akaretsa kitso ya setso mo mananeong a yunibesithi go maatlafatsa baagi ba kwa magaeng le balemirui ba bannye mo Aforika Borwa ka ditsela di le mmalwa tse di akaretsang ditharabololo tse di maleba setso, mekgwa ya temothuo ya setso, temothuo e e tswelelang, go nna le seabe ga baagi, go maatlafatsa ka go nna , mokgwa o o akaretsang go aga bokgoni.

Go tsaya disampole tsa mmu go thusa mo taolong ya disenyi le malwetse ka ditsela di le mmalwa, go supa tse di tshelanwang ke mmu, go ela tlhoko boitekanelo jwa mmu, taolo ya diruiwa tsa mo gae tse di ikaeletsweng, go tokafatsa maemo a mmu, go lemoga ka bonako taolo ya disenyi e e kopantsweng.

Popego le popego, tlhola popego ya mmu ka go o utlwa, selekano sa PH le ka selekano sa PH sa mmu ka go dirisa kit kgotsa romela sampole kwa laboratoring. le dikotla tlhola diteng tsa tsa mmu ka go batla mmala o montsho, monko wa mmu, le matshwao a bonalang wa go bola, go ntsha metsi le go tsenya mowa, ela tlhoko ka fa metsi a ntsha metsi ka teng mo mmung.

Melemo ya go nna le badiri ba nakwana e akaretsa go boloka di tshenyegelo, badiri ba nakwana gantsi ba amogela dipoelo di le mmalwa kgotsa dituelo tse di kwa tlase, go fokotsa ditshenyegelo tsa badiri, go feto-fetoga le maemo go go oketsegileng, badiri ba nakwana ba ka thusa go akaretsa dipaka tsa go ikhutsa kgotsa ditiragalo tse di kgethegileng, phitlhelelo ya bokgoni jo bo kgethegileng kgotsa boitseanape ka nako e e rileng, talent e le go boloka go fana ka dikgetho tsa nako e le go boloka talent e phahameng e tlhokang go fetola le maemo.

Go batla dijo tsa dimela tse di jewang le go jala dijalo tsa toropo kwa morago ga ntlo go ka nna le seabe mo tshireletsegong ya dijo e e tswelelang ya le ya dijo tsa toropo tsa malapa ka ditsela di le mmalwa, go oketsa phitlhelelo ya dijo, boipuso jwa dijo, ditsamaiso tsa dijo tse di tswelelang, phepho e e tokafaditsweng go aga baagi tshireletsego ya dipoelo tsa dijo.

Jaaka mothapi maikarabelo a me a akaretsa go tlamela ka tikologo e e babalesegileng ya tiro, puseletso e e siameng, puisano e e tlhapileng, tlotlo le seriti, ditšhono tsa kgolo, go ikobela melao ya badiri, go tshegetsa boitekanelo jwa badiri, ditshwaelo le go lemoga, go boloka sephiri, go godisa ngwao e e siameng ya tiro.

Kgwetlho ya ditiro, diporojeke tsa phetolelo ya lefatshe di ka thusa go dira ditiro le go thusa moruo. Kgolo ya tikologo, diporojeke tse di ka thusa go thusa tikologo ya go dirisa mekgwa e e tlhabololang. Kgolo ya ditlhabololo, diprojeke tsa phetolelo ya lefatshe di ka thusa go thusa botsogo jwa setšhaba ka go tokafatsa phitlhelelo ya ditirelo.

Tshepo, tshepo magareng ga mothapi le mothapiwa ke ya botlhokwa thata. Boitlamo, boitlamo jwa mothapi le mothapiwa go dira ditiro ka tshwanelo ke ya botlhokwa. Tlhokomelo, mothapi o tshwanetse go bontsha tlhokomelo mo mothapiweng le ditlhokong tsa gagwe. Kganya ya ditiro, kganya ya ditiro e kwadilweng le e dumelanweng magareng ga mothapi le mothapiwa.

ya kitso ya setso, go itlhokomolosa kitso ya temothuo ya setso go ka lebisa go ya kitso le ya setso. ya botsogo jwa batho, go itlhokomolosa kitso ya temothuo ya setso go ka ama botsogo jwa batho ba ba dirisang kitso eo.